Iirenki zeeteksi zibalulekile ingakumbi kubantu abakhwela mihla le. Kodwa zineengxaki ezinintsi kungakumbi ukhuseleko oluphantsi. Abanye abaqhubi abahloniphi mithetho yomgwaqo kwaye iimoto azihlali zilungile ngokwaneleyo. Oku kubangela iingozi kunye nongcipheko kubakhweli. Ukuphuculwa kwemigaqo-nkqubo kunye nokunyamakela ukhuseleko lwabakhweli luyimfuneko ukuze kuthuthwe ngendlela ekhuselekileyo nethembekileyo.

I-carpooling inceda abasebenzi ukonga imali kwiindleko zokuhamba, inciphisa ukuxinana kweemoto, kwaye yenza ukuba kufikelelwe emisebenzini ngokukhawuleza. Kwakhona iyanciphisa ukungcolisa kwemvelo kwaye iphucula ubudlelwane phakathi kwabasebenzi. Oku kunceda ekusebenzeni kakuhle kweqela.

Urhulumente unokukhuthaza abantu baseMzantsi Afrika ukuba basebenzise oololiwe xa bephangela, nokuphucula iinkonzo zoololiwe, ukunciphisa amaxabiso, ukuphuhlisa izikhululo ezidibeneyo, ukwenza imikhankaso yokwazisa, nokubonelela ngeendawo zokupaka ezikhuselekileyo, kunye nokusebenzisana neenkampani zabucala. Ezi nyathelo ziya kunceda ukunciphisa uxinana kweemoto kunye nokuphucula indlela yokuhamba.

Ukuhamba ngebhasi umgama omde emini kuvumela abakhweli ukuba babone iindawo, bazive bekhululekile kwaye bekhuselekile. Ngelixa ukuhamba ngobusuku kunika ithuba lokuphumla okanye ukulala ngelixa behamba. Kodwa ukuhamba ebusuku kunokuba nemingeni yokhuseleko kanye nokungakhuseleki kwabanye abantu. Ukukhetha phakathi kwale ndlela kubhekisa kukhuseleko, induduzo, kunye neemfuno zabakhweli.

Uhambo olude ngemoto nabahlobo luyinxalenye nokuzonwabisa kunye nokwakha iinkumbulo ezintle. Ndiyakhumbula uhambo oluya elunxwemeni apho sasihlala sixoxa, sidlala umculo, sithatha iifoto, kwaye sabelana ngamabali ahlekisayo. Ukhuseleko lalubalulekile kuthi kwaye esi sihlandlo sasisisikhumbuzo esihle sobuhlobo kunye nokonwaba. Ndiyakhuthaza wonke umntu azame uhambo olunjalo.

Uhambo lwam ngendlela lwaba ngamava angalibalekiyo apho imoto yaphazamiseka endleleni sifunda ukubaluleka komonde nokuncedana. Kwafundisa ukuba kubalulekile ukuhlola imoto kakuhle phambi kohambo ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko. Uhambo lendlela lunokuba lixesha lokonwaba, ukufunda, ukwakha ubuhlobo xa kulungiselelwe kakuhle.